Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka nna motshameko le boitloso ka nako e le nngwe ka gonne go akaretsa go gaisana le batho ba bangwe, go aga bokgoni jwa go akanya ka bonako le go dira ditshweetso ka potlako. Ka fa lotlhakoreng la boitloso, metshameko e thusa go itlosa bodutu, go ikgapela maikutlo le go ikopanya le ba bangwe ka inthanete ka jalo motho a ka itlosa bodutu ka tsela e e nang le maikaelelo a ithuta bokgoni jo mo mosola, a aga botsalano le go tsenya mogopolo mo tirisong e e nang le molemo.

Ee, go nna teng ga metshameko mo mogaleng go bonala go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko ka gonne bana le bašwa ba kgatlhegela metshameko ya digital e e ka tshamekiwang mo ntlong, e ba fa boiketlo le tshireletso mme e e sa tlhokeng go kopana le ba bangwe. Metshameko ya megala e na le ditshwantsho tse di kgatlhang le dipholo tse di tseneletseng tse di ka dirang gore metshameko ya setso e bonale e le e e sa kgatlhege ka jalo go tlhokega tekatekano fa gare ga metshameko ya digital le ya setso, ka go rotloetsa bana go tshameka ka namana, go ba thusa ka boitekanelo, botsalano le go boloka ngwao ya bone.

Fa o batla metshameko e e farologaneng tse di nang le kgaisano e e tseneletseng le ka drop challenge e e akaretsang go aga se se sireletsang lee gore le seka wa le thubega fa le latlhegwa, e rotloetsa bokgoni jwa go akanya ka bonako le go dira ka setlhopha. Charades, ke motshameko o itumedisang o tlhokang go tshwantsha mafoko kgotsa dikakanyo ka mmele fela, fa ba bangwe ba leka go akanya, e kgothatsa puisano le boitlhamelo. Gape o ka leka LEGO building challenge, mo setlhopha se se newang nako e e rileng go aga sengwe ka LEGOs go ya ka temana e e rileng mme ba atlhola ka popego, botswerere le bokgoni jwa go dira mmogo.

Mo nakong ya gompieno didiriswa tsa seileketeroniki di dirile gore metshameko e nne motlhofo go e fitlhelela, e kgatlha le go tshamekiwa ke batho ba ba farologaneng mo lefatsheng lotlhe. Ka inthanete batho ba kgona go tshameka mmogo le ba bangwe ba ba kgakala mme metshameko ya setso e simolotswe go tsosiwa ka tsela ya digital, go e boloka le go e ruta ditlogolwana. Didiriswa tse di jaaka di-smartphone le di-tablet di okeditse mefuta ya metshameko go akaretsa ya thuto, boitloso le puisano ka jalo seileketeroniki se fetola tsela e metshameko e dirwang ka yone, se dira gore e nne le seabe mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Ke rata metshameko ya seileketeroniki ya mmino ka gonne e kopanya boitloso le thuto ka tsela e e kgatlhang ebile e thusa go boloka ngwao ya rona. Ka sekai, metshameko e e letlelang batshameki go tlhama dipina ka go dirisa meropa ya Setswana, diphala le dipina tsa borraetsho e ka ruta mmino wa setso fa o ntse o itumelela go tshameka. Mogala o o matlhajane fa o dira gore mmino utlwiwe sentle o seke wa thibega mme o letlelela batshameki go ikopanya le ba bangwe ka go abelana dipina kgotsa go tshameka mmogo. Se se dira gore metshameko eno e nne tsela e e maatlafatsang ya go ruta, go boloka ngwao le go itumedisa ka nako e le nngwe.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, o tshwanetse a nna le seletsa se se tshwanelang smartphone, tablet kgotsa computer-ra, internet e e tseneletseng le akhaonto ya motshameko kgotsa platform. Metshameko e e tumileng mo lefatsheng la mo Aforika Borwa borwa e akaretsa Road Blocks, Mind Craft, Fourtnight, Free Fire le Amang Us e e farologaneng ka mofuta. Bangwe ba aga ba lela botshelo kgotsa ba tshameka ka ditlhopha, motshameko o o siametseng motho o ikaegile ka se a se ratang. Go nna mo setlhopheng go tlhoma maano kgotsa go itlosa bodutu ka botswerere jwa maikutlo.